Xa kungenzeka kuphinde kubekho ukukunqunyanyiswa kweentshukumo eMzantsi Afrika ndingafuna ukuzigcinela ukutya okuninzi okunkonkxiweyo kuba kona kuko okukwazi ukuhlala ixesha elide kungakhange kubole. Xa ndinothi ndigcine ukutya okungankonkxwanga kungafuneka ndikugcine kwisikhenkcisi. Imifuno neziqhamo zona ziyakhawuleza ukonakala. Ngoko ke andinawukwazi ukuthenga zona zibe ninzi. Azizukwazi ukugcineka ixesha elide elingangeenyanga ezintathu. Kanti kona ukutya okunkonkxiweyo kuyakwazi ukuhlala kunyamezele elo xesha.

Njengamlimi ocinga ukuthatha isivuno sam ndiye kusithengisa ndiyacinga ukuba kubalulekile ukuba ndingacingi ngoya kwindawo ekude ukuyokuthengisa isivuno sam kuba loo nto izawunditya emafutheni. Kungandinceda kakhulu ukuba ndithathe isivuno sam ndisithengise kwindawo ekufutshane engazundithatha xesha lide ukuyawufika nengazundityela amafutha kakhulu. Kodwa ezawubangela intoba ibe kufutshane nabantu abazawukwazi into yoba basibone babe nomdla, bafune ukusithenga isivuno sam ukuze ndikwazi ukwenza ingeniso.

Njengomsebenzi wasefama thina nabanye abasebenzi singathanda ukusebenza kwiimeko ezikhuselekileyo. Koko kukuthi sikwazi ukuba sibe nesinxibo esisikhuselayo ekonzakaleni kwizixhobo esisebenza ngazo efama nezinxibo ezizawusikhusela kwizimo zemozulu ezitshintshatshintshayo. Xa kushushu kakhulu okanye xa kubanda kakhulu sikwazi ukuba sibe nesinxibo esizawulungiselela loo meko. Singathanda nokuba umqeshi wethu ukuba unayo indlela yokusizamela indawo yositha intloko ngexesha esiphantsi kwentsebenzo yakhe asilungiselele indawo enjalo esizawukwazi ukufihla kuyo iintloko.

Isizathu esibangela intoba kubantu abazawuqashwa kule fama izawuvulwa ibe ngabantu abangamabhinqa kukuba nabo baneentsapho ekufuneke bezondlile. Abanye babo bangabantu abangoomama abakhulisa abantwana bodwa apho kungekho mntu ungutata khona. Ngako oko ukuqashwa kwabo kuza kubanika ithuba loba bakwazi ukondla iintsapho zabo, bakwazi uzondla nabo bazisebenzele ukuze bangalambi bangaxhomekeki ekondliweni ngabanye abantu xa kungekho mntu usebenzayo ekhayeni. Bakwazi uba bazimele bazenzele izinto zabo.

Enye yeendlela esebenzayo yokugcina iimbotyi ixesha elide zingaboli kukuba zifakwe kwisikhenkcisi zikhenkcwe zihlale zisemkhenkceni zikhutshwe mhla kucingwe uba zizawuphekwa.

Enye yeendlela zokuchumisa umhlaba ukuze ukhuphe isivuno esihle ulungisa umhlaba phambi kokuba ulime kukusebenzisa isichumisi esingumgquba. Umgquba wona ufumaneka apho kuhlala khona imfuyo eziinkomo okanye iigusha okanye iibhokhwe. Apho kuthathwa khona ubulongwe bezo zilwanyana okanye amalongwe adityaniswe nomhlaba lowo kuzawulinywa kuwo ukuze uchume ukwazi ukhupha isivuno esihle.

Xa ungumfama oqashe abasebenzi, ukuze ukhusele imivuzo yabo xa kunokubakho udendo kufuneka ubabhalise kwiziko lezomsebenzi ulungiselele ukuze xa iphelile imisebenzi babe nayo imali abayifumanayo. Ukubabhalisa kwiziko lezemisebenzi kwenzelwa ukuba batsalelwe imali nyanga nanyanga enye imali ihlawulwe nguwe mqeshi nyanga nanyanga kulungiselelwe le mini kaxakeka yokuphela komsebenzi.

Iikholeji kunye neeyunivesithi zinendima enkulu eziyidlalayo ekuqeqesheni ulutsha ukuba lube ngamafama ngoba inxalenye yezifundo zabo zimalunga nokufundisa abafundi ngokuba ngamafama. Banikwa izixhobo ezinokwenza bakwazi ukuziqalela iifama zabo okanye xa benokuthi basebenze kwiifama abasebenza kuzo basebenzise isakhono abasifunde eyunivesithi okanye ekholeji. Ingakumbi ekholeji ngoba ekholeji banikwa namathuba okuba bakhe bayosebenza ezifama okwethutyana ukuze bakwazi ukuba yinxalenye yobomi basefama, baqhelane nayo.

Xa ufuye iinkukhu kwenye yezinto oya kufuneke uhlale unayo ungakhange uyithenge ngamanzi kwakunye nengca okanye umgubo wamaplanga ozawube uwondlale kwiihoko yeenkukhu ukuze zihlale zimfumamfuma zihlale ebushushwini zingahlali emhlabeni apho kuqine khona ziphele zigula okanye zihlatywa ngamagatye.

Ndiyakholelwa ukuba bakhona amafama abhalisa abasebenzi babo kwiDepartment of Labor and Employment ukuze baxhamle xa benophelelwa ngumsebenzi. Ndikhe ndababona okanye ndikhe ndeva ngabo abasebenzi abaye baye ukuyobafaka ibango xa bethe baphelelwa ngumsebenzi kweli sebe. Nangona ke akhona amanye amafama angayenziyo loo nto leyo. Abasebenzi bothuke ngomzuzu wokugqibela xa beyofaka ibango okanye xa kuphele umsebenzi kube kungona bafumanisayo into yoba amafama la bebewasebenzela abakhange bababhalise.

Imveliso yezolimo eye ithengiselwe amanye amazwe nguMzantsi Afrika iba negalelo elikhulu kakhulu kwezoqoqosho kuba loo nto ingenisa imali kwilizwe laseMzantsi Afrika. Kwaye imali esuka kwamanye amazwe afana nooUnited States of America okanye ooUnited Kingdom ifike ibe nochatha xa isiza apha kwilizwe laseMzantsi Afrika. Ngako oko ukuthengisa imveliso yezolimo ithengiselwa amazwe angaphesheya isingenisela imali eninzi kakhulu singuMzantsi Afrika.

Njengoba uhlalutyo lohlolisiso lubonakalisa ukuba abantu bayithenga kakhulu inyama ngexesha likaDisemba. Iphulo endizawuphuma kulo kukuqinisekisa ukuba ndenza ingeniso ethe xhaxha kukuba ndikhuphe iigusha ezizawuthengiswa kwimizi enemigidi nezawube inemicimbi. Ndibeke izinto ezibonisayo iimpawu ezibonisayo ezichazela abantu kumakhasi onxibelelwano ezibachazela ngeegusha endizawuzithengisa namaxabiso azo aphantsi ndisenzela into yoba abantu babone beze bathenge kangangoko.

Amathuba oba umntu angaziqalela eyakhe ifama akhona kwaye maninzi ngoba kwiidolophu ezithile akhona amathuba okuthengiswa kwemihlaba eyaneleyo uba umntu angazivulela elakhe ishishini lokuzithengela ifama kuba le mihlaba ayithengiswa ngamaxabiso aphezulu angafikelelekiyo. Kungenzeka uba nabani na owufunayo umhlaba lowo azithengele azenzele ifama yakhe apho azawulima khona okanye afuye khona ze akwazi uyothengisela amashishini amakhulu ukutya.